Matsatsing a kajeno ho se ho na le application e katang kapa ona o buwa phone ya ngwana o e lekole empa e le ho yena o hlokomele hore na o etsa eng kapa . Mme o kgona ho bona ka seng hore ngwana o ntso o sa etse di-homework o ntse o bapala di-game o kgona ho di notlela di-application tseo tsa di-game e ba ha sa kgona ho di bapala di-game tseno. Ho bohlokwa haholo hore batswadi ba be le yona application ena mme o kgona le hore ka nako e itseng o batla ngwana a etse mesebetsi ya sekolo wa e nka phone eo o e beha ho wena ha qeta ho ngola di-homework tsa hae, mesebetsi ya hae a o bontshitse hore o e ngotse kannete wena o tlabe o mo neha yona phone eno no o so kgotsofetse hoba ke hoba o ngotse jwale o entse mosebetsi o qetile.

Ke tla dumellana le bona ka ho nka qeto ya hore nako e itseng ke tla etsa mesebetsi, mme ha ke qeta ho e etsa mesebetsi ke tla ba bontsha hore ke e entse kaofela mesebetsi ya sekolo e hlokana ebe ke etse ka tsatsi leno mesebetsi ya hae, mme ha ba qeta ho e boha, ba kgotsofetse, ba tla ntlohela hee, ke bapale game tsa ka ntle le dikgathatso hobane ke se ke qetile ho etsa mesebetsi ya sekolo ya bohlokwa pele.

Ke tseba motho a nang le tsona game Xbox le PS Five ntho e ke e tsebang ke hore bana ba bangata ba qetella ba nyahlatsa ho etsa mesebetsi ya sekolo ka baka la tsona game tseo hobane di monate haholo, mme o qetella o se o sentse nako e ngata haholo o ntse o bapala di-game tseno no. Ke ikutlwa maikutlo aka ka tsona ke hore bana ba tlameha ba dumellwe hore ba di bapale ka di-weekend-e haholo ka matsatsi a phomolo e leng hore ha uwe dikolong le hona ho se ba qetile ho etsa mesebetsi ya sekolo ya hae ya matsatsi a phomolo ha ba tswa yona. Kannete, ehlile di ka lahlehisa ngwana nako ya ho ya ho boha le ho ngola mesebetsi ya sekolo haholo.

Sa bohlokwa ke hore re na le di-television rena le di-radio tseo e leng hore re ka di ba hona dihlahisweng kapa tsona di tshwantsheng tseo hore ba tsebe ka tsona hore di teng mme le dipampiri dipampitshana tse bitswang di-pamphlet le tsona ne re ka di bapatsa ona ona ona moo.

Ee, ke kile ka e ba le di-game founung, mme maikutlo aka ho latela di-game tsa founung ke hore di ka o jella nako le hona ho lebatsa hoba di haholo, mme ha se re buwa ka dintle tsa game tsa founung ke hore mohlomong o kgona le ho ntsha bodutu kapa yona taba ya hore o kgona ho kganna nako ha ho sena seo o lokelang ho se bohlokwa.

. Betway ke mo e leng hore o beha dipapading o tloha o bolo morabaraba madaese ka ho latela mme molao wa pele ke hore o tlameha o be dilemo tse mashome a robedi ho ya hodimo hore o bapale game eno no. Ya bobedi, o keke wa e betjha o se na tjhelete kapa rona o chair.

Abuti ke tshwenyehile haholo ka wena ha o sa na letho seo o se etsang ntle le ho bapala game le ho ja o robale mme seo se entse o nonne haholo mmeleng mme ke tshwenyehile haholo ka boemo ba hao ba bophelo hobane le ho ikwetlisa ho ikwetlisa ha o sa etsa letho o so o dula o dutse polekeng e le ngwe o paqame mme seo se ka o bakela mafu a mangata.

Kotsi ya ho sheba ya ho shebana le mehala ya bona ba bapala dipapadi founung ke hore motho a ka thulwa ke koloi empa a sa hlokomela a tshela tsela ya bobedi ke hore batho ha ba sa na nako ya ho qoqisana kapa hona ho ba le moqoqo ba shebane mahlong. Ka lebaka la tsona di-phone tsena na ya bobedi ya boraro ke hore di-phone tse di kgona ho susumelletsa batho kapa bona bana ho nka diqeto tse sa nepahalang tsa maphelo a bona.